Diaparo tse re di aparang mo setsong sa rona e ne e le diaparo tsa matlalo ebile gape e le diaparo tse e leng gore di bontsha setso sa rona ka tsela ya go bontsha gore mosimane ke yo e leng gore o itekanetse le mosetsana ke o e leng gore o itekanetse. Jaanong se ileng sa fetoga mo dingwageng ke gore ga ba sa di roka ka matlalo go na le tsela e e seng ba di 'ira ka yone, tsela e yaka masela a ba tlileng a tshwanang le one matlalo ao le matlalo a ba tlileng a tshwana kana le matlalo ao a pele ke gore go dirisiwa material-ale o se e leng gore o batlile wa tshwana le ona o wa matlalo kgotsa le masela a ba tlileng a tshwana kana le ona a e leng gore ke a nnete jaanong ke tsone tse di ileng di a fetoga ga nako ntse e ya ka diaparo tsa setso sa rona.

Go botlhokwa go rata diaparo tsa setso fela go na le ditulo tse e leng gore o ka se apare diaparo tsa setso jaaka di-conference gantsi di-conference ke mo e leng gore batho ba kopana go tla buisana ka tsa kgwebo kgotsa tseo e leng gore di botlhokwa thata ke mo e leng gore di-conference di tsena mo teng. Jaanong gantsi diaparo tsa setso o ka di apara ga gona le moletlo wa setso ke mo e leng gore o ka di apara mo teng mo di-conference-eng o ka apara diaparo tse e leng gore di siame, diaparo tsa kgwebo gore le wena o bonagale gore o tlile go tlo mamela ka tsela e e leng gore e siame e tshwanetse.

Moaparo wa setso o ke naganang gore o montle ke moaparo wa seTswana ka gonne o kgona go bontsha gore mosetsanyana ke o feng le gore motho e se e leng gore o motona ke ofe. Jaanong seo ke se ratang thata ka sone ke gore se kgone go bontsha gore setso sa seTswana ke setso se e leng gore se tlhomphegile thata ebile se kgone go bontsha gore mosetsana ga a santse a le monnye o kgona gore a nne ka tsela e e leng gore ga a na dilo tse e leng gore o a di fitlha jaanong ke sone se e leng gore se 'ira ke rate moaparo o a seTswana ke o bone o le montle thata ka gonne o bontsha ga mosetsana a santsane a le monnye gore ga gona se e leng gore o a se fitlha.

Ga ke bone go le yalo e le diaparo tsa setso tse ba 'irang gore ba apare diaparo tse e leng gore di dikhutshwane, se e leng gore se teng ke ditaba tse eleng gore thelebišene e ba bontsha tsona kgotsa bone ba e leng gore ke ba e leng gore ba ba latelela ba ba mo thelebisheneng batho ba yaka di-celebrity ke tsone tse e leng gore di rotloetsa moaparo o o mokhutswane mo basetsaneng ba e leng gore ba santsane ba le bannye ebile gape ke yona e 'irang thata gore ba apare moaparo o wa bona o mokhutswane ha ke sheba ka mo letlhakoreng la diaparo tsa setso ga ke bone e le diaparo tsa setso gagolo tse eleng gore di ba 'ira gore ba feleletse ba apere diaparo tse e leng gore di dikhutshwane.